Ke fa ngwana a batla loan ko bankeng fa a batla ya sekolong ke ka fa dibanka di amogela kopo ya bana, di amogela kopo ya motho mogolo kgotsa ngwana fa a batla go ya sekolong. Ke ka foo di amogela go mofa madi a go ya sekolong e leng karata ya sekolo.

Sekoloto o tshwanetse go ba le lebaka le le utlwalang go lefa banka fa o batla go dirisa karata ya sekoloto. Fa o batla go dira sekoloto kwa bankeng.

Dilo tse di tsayang ke banka. Fa mongwe a batla go adima madi ke dilo tse di botlhokwa mo matshelong a batho jaaka go tsaya sekoloto go ya sekolong kgotsa go tsaya sekoloto go aga ntlo kgotsa go tsaya sekoloto go reka koloi kgotsa go tsaya sekoloto go aga lebenkele la gago. Ke dilo tseo tse di tsayang thata ke banka ntle le tseo banka ga nke e di tsaya .